Mokgwa oo lebese le bolokwang ka ona. O ka le futhumatsa, mokgwa ona o kenyeletsa ho futhumatsa lebese ho fihlela temperature e itseng ka nako e itseng. Ho bolaya dikokwanahloko tse kotsi tse kabang teng lebese la hao.

O lokela ho ngodisa o le motho ya sa sebetseng. O tla fuwa foromo ya UIF, mo diofising tsa rona, o e tlatse. O lokela ho tlisa ditokomane tsa hao kaofela, tse hlokehang, e leng buka ya hao ya boitsebiso. Bopaki ba address moo dulang, bopaki ba banka, le lengolo la bopaki la ho qetela ho sebetsa, e leng UI-19 form. E ntshiwa ke mohiri wa hao. Morao ha moo o tla tlisa kaofela ditokomane tseo mo diofising tsa rona. Ho di tlisa e le kopo ya hao ya UIF. Morao ha moo, o tla ema o re emele hore kopo ya hao e sebetswe.

Bana ba heso ba ratehang. Ha re bona dirapa tseo tse ntle tse shebellang, o ka ke tsa nnete, maboteng a mabenkele. Hangata ha se mobu wa nnete, le dimela tsa nnete, tse phelang ho feletsang jwalo ka tse serapeng sa rona. Ha ho na le ho hangata, ke mokgwa o bohlale wa ho etsa hore sebaka se shebale se le setle, ka ho sebedisa mmala o motala. Ba sebedisa dimela tsa maikemitsetso, tse shebahalang jwalo ka tsa nnete haholo. Dimela tsena di entswe ka thepa e kang plastic, se leka le entsweng ka hloko hore le shebahale jwalo ka makase a nnete. Dipalesa le ditshupa.

Dumelang bohle ba ratehang, ba motse wa rona. Ke tswa university-ing mme, ke batla ho le ruta ho lema hobane, ke ha bohlokwa hoja hantle, le ho boloka tjhelete. Ho lema ho thusa tikoloho, hore kopanya re le setjhaba. Ho ka hlahisa menyetla e metjha. Ke na le tsebo eo ho le thusa, ha re lemeng mmoho. Ke a leboha.

Dumelang batjha ba ratehang. Ho sebedisa lefatshe la mmuso, bakeng sa temo. Latelang mehato ena, ngolang lengolo le hlalosang morero wa temo ka botlalo. Isang lengolo masepaleng. Le tsebise motho ya shebaneng le diprojeke tsa ntshetsopele kapa lefatshe. Emelang karabo, masepala o tla hlahloba kopo ya lona. Amohelang tumelo, haeba e dumelwa letla fuwa mangolo a tumelo. Dintlha tse ding, kopanang le Lefapha la Temo bakeng sa thuso. Theheng mokgatlo o molaong. E bang le boitshwaro bo botle. Le se teleng pelo, le tla atleha. Le ka tla ho nna bakeng sa thuso. Ke a leboha.

Dumelang, lebitso laka ke Thabang Masiu. Ke letsetsa molemong wa ntatemoholo wa ka. O ne a na le polasi, sebakeng sa Vereeniging Sebokeng Extension Fourteen, mehleng ya kgethollo. Ke kopa ho tseba hore na ke mehato efe eo re ka e latelang ho leka ho fumana polasi eo hape. Ka ha re utlwisisa hore e ka nna yaba hore e se e le ya mmuso. Ke tla botsa dipotso tse latelang, ke mokgwa ofe o nepahetseng o re lokela ho latela ho etsa kopo ya lefatshe leo? Ke ditokomane di fe tseo re tla di hloka ho fana ka tsona ho tshehetsa kopo ya rona? Hona le melao kapa dipehelo tse itseng tseo re hlokang ho di fihlella? E le hore ke nahanelwa ho fuwa lefatshe leo hape?

Bahlomphehi, ha ho nnete tabeng eo, le e utlwileng. Ke tshwara basebetsi ba ka, ka tlhompho le ka toka. Mohlomong, ke batho ba nang le meharo. Kapa puisano e fosahetseng. Nka thabela ho le bontsha, le ho le dumela ho buisana le basebetsi ba ka ka bobona. Ho utlwa nnete. Ke ikemiseditse ho sebedisana le lona, ho hlakisa taba ena.

Ntho ena e ka sebetsa, empa e hloka tsamaiso e hlokolosi haholo. Ho fana ka dipolasi ho setjhaba, ho ka ntlafatsa tekano le ho hlahisa menyetla. Empa katleho e tla itshetleha hodima ho kgetha batho ba nang le tsebo le tjantjello. Ho fana ka tshehetso ya dithuto, ditjhelete le technology. Hoba le meralo e hlakileng ya tshebedisano le taolo. Ho qoba dikgokolano le bobodu. Haeba tsena di ka sebediswa ka nepo, ntho ena e ka tlisa dijo tse ngata, mesebetsi, le kgolo ya moruo.

Ao Lerato, o ka hopola letsatsi leo ho bile le morwalo o moholo polasing ya boiketlo. Ke ne ke le moo ke sebetsa. Metsi a ile a phahama ka potlako haholo. Ke bone matlo a mang a basebetsi a ntse a kalangwa ke metsi. Dikgoho diphaphamala, ene le ntho e tshosang haholo ho bona tshenyo e kana, ka nako e kgutshwane ha kalo.

Ka pono ya ka, ditsamaiso tse ikemetseng di ka thusa bo rapolasi haholo. Ka ho bula ka nako, le basebetsi. Ntlafatsa tshebetso, ho fokotsa ditjeho. Hlahisa data e bohlokwa, ho sebetsa ka thata le maemong a thata. Metjhini e ka sebetsa bosiu le motsheare, le maemong a thata ao motho a ka sitwang ho sebetsa ho ona.

Morena, Mofumahadi Molefe. Ke leboha ho ya ha hao ya hore ke sebetse bosiu, bekeng e tlang. Le hahole jwalo, ka bomadimabe nka se kgone ho amohela kopo ena. Lebaka ke hore, ke na le ditlamo tsa botho tseo ke tlamehang ho diphethahatsa bosiu bekeng eo. Mme ho sebetsa ho tla nthibela ho etsa jwalo. Ke maswabi haeba sena se tla ba ka bothata. Empa ke tshepa hore o tla utlwisisa boemo ba ka. Nka thabela ho sebetsa dihora tse ding nakong ya motshehare ho thusa ka mosebetsi o hlokahalang. Ke a leboha ka kutlwisiso ya hao.